Mo nageng ya rona Aforika Borwa go tswa mo mathateng a re tlileng ra tsamaya ra kopana le ona, ke go tshegetsana le go nna le lerato magareng ga rona re ne le lerato le kutlwano mo nageng ya rona ya Aforika Borwa.

Mo nageng ya rona ya Aforika Borwa re na le lerato le kutlwano re tlhompha baditshaba, go tswa dinageng tsotlhe tse di le mo lefatsheng la rona la Aforika Borwa re nale lerato le kutlwano mo go bone ebile re a ba tlotla.

Motshameko o botlhokwa ka lebaka la gore fa o dula o tshameka, o kgona go dula o tiile, ebile o itekanetse mo mmeleng.

Batshameki ba rona ba na le mosola o montsi mo e leng gore ba dula ba itekanetse go dula ba raloka ba tshameka, ga ba kgone go iphitlhela ba na le dikgobalo tsa tlhaloganyo or-o go sa itekaneleng ga mmele wa bone.

Ke rata kgwele ya dinao, go buisa dibuka le go apaya.

Didiriswa tsa metshameko le di-gym di boima go di tsena ka lebaka la gore o iphitlhela e le tse di patelelwang ledi le le ko godimo, motho o feleletsa a sa kgone go ka di tsenelela mme a na le keletso ya go ka tsenelela.

Go katisa mmele go botlhokwa ka lebaka la gore fa o kry-ile dikgobalo o sa ikatisi of kgona go sa kry-e pholo. Mme fa o ikatisa o kry-a pholo mo o lemetseng teng o a fola.

Motshameko wa bogologolo ga o tshwane le motshameko wa nou ka lebaka la gore bana ba batlang ko morago ba nou ga ba sa tlhole ba itse gore go tshamekiwa mantlwana, go a opelwa go fitlhela 'tsatsi le phirima.

Mono Aforika Borwa go nna le di-challenge tsa le dikgwebo potlana mo nageng ya rona, ka lebaka la baditshaba ba ba tletseng mo nageng ya rona ya Aforika Borwa ba dikgwebo tse dinnye.

Fa ke ne ke tla ke gola ke ne ke rata go bogela motshameko wa kgwele ya dinao, mme ebile ke rata go tshameka kgwele ya dinao le kgwele ya diatla.

Ga ise ke nne le tshedimosetso e ntsi ka ga tatlhegelo ya tlhaloganyo ya batshameki ba kgwele ya dinao.

Chess e realise-sa tlhaloganyo o feleletsa o sa nne le kgatelelo ya boboko fa o e tshameka, mme e ka nna tiro e ntle mo dikolong fa ba le la thuto ba ka e tsenya mo dikolong go ka dirisiwa.

Dipapadi di ka thusa bana ba rona ba basimane le basetsana go bantsha mo mebileng, ka lebaka la gore bana ba rona nou jaana ba ima ba sa le bannye ga ba kgone go itshwara. O kry-a ngwana a setse a na le ngwaga tse tse thirteen to fifteen years a setse a le mo mmeleng, ka lebaka la gore ga ba kgone go bapala.

Bana ba nou ga ba sa tlhole ba na le motshameko o ba e tshamekang, sa bone ke go ka itira gore ga e sa tlhole e le bana ke batsadi.